Ngingamugqugqumezela ukuthi ahlezi ecabanga kahle, ukuze uma sesise y'nkundleni zokudlala sizokwazi ukusebenza kahle siy'misele sizophuma nemiphumela emihle yokuthi sinqobe.

Iy'nqumo engicabanga ukuthi iy'ngathathwa ukuze abafundi abavela kubo bonke ubulili, amakhono namasiko bazizwa bezizwe bemelwe ngokulinganayo, ukuthi wonke umuntu simphathe ngendlela elinganayo, kungabi kungabi khona ukuthi ena hhayi wena uwukuthi hhayi lona ukanjena. Siphathane ngendlela elinganayo, yonke into nje eyenzakalayo ilingane. Kungabi bikho ukuthi ena sekukhona ukuthi ena usibanibani akasaphathwanga kahle ngoba nakhu yena uwuhlobo lobulili obukanjena. Cha indaba iqala lapho.

Ngingaveza izinto umphakathi wangakithi oshoda ngazo, futhi ngingacela ukuthi uhulumeni uhulumeni asakhele imidlalo eminingi. Sibe nendawo enkulu, kuzofakwa imidlalo ehlukahlukene ukuze kuzolibaziseka abantu abasakhula. Abantu abasakhula bezolibaziseka ekuthenini isikhathi sabo besichithe khona laphaya emdlalweni ezobe isikhona. Futhi kungabi khona kuzogwema nanokuthi kube khona ubugebengu endaweni. Nanokuthi nje nomuntu ohamba endaweni yangakithi azizwe nje ephephile, wonke nje umuntu uthole ukuthi ena unento yakhe ayenzayo ngaleso sikhathi. Wonke umuntu nje umatasatasa, nje bayay'vocavoca abanye, abanye yabo, into ekanjalo.

Ngingawuxwayisa umphakathi ukuthi ena lento abayenzile iwukusiphindisela emumva futhi ayikho yinhle. Futhi ngizame ukuthi ena bengiphe nabo abakucabangayo. Kodwa nakhona uma ngibona ukuthi bayay'sola ngesenzo sabo, ngingacela ukuthi nabo bangiphe amaphuzu esingawahlanganisa, sikhethe amaphuzu sonke kanye kanye, esizowaphakamisa lapha kuhulumeni sisho ukuthi umphakathi ukhala la nala nala nalana .

Ezangakithi zinezemidlalo ey'hlukahlukene. Ezabebani, abanebala elimhlophe, zinemidlalo kanjengokubhukuda, bese lezi zabantu abamnyama zine likanobhutshuzwayo, elo mnqakiswano, ikhilikithi. Kuhluke kanjalo kuhluke ngokuthi isikole sikuliphi izinga.

Hhayi uSizwe Sibisi, samukhuza Nkosi yami, yazi samukhuza. Futhi nje sakugcizelela ukuthi akulungile ukuthi ena ulwe ukulwa akukhona ukulungisa izinto. Xoxisana nje nomuntu, uxoxisane naye, uma nibona ukuthi indaba iyanihlula, funa funa omunye ongaphezu kwenu ongakhona ukuthi anisize anihlalise phansi, mese udaba lenu luyalungiseka. Ukulwa nje akukaze kwayindlela yokulungisa izinto. Samtshela Nkosi yami ukuthi, hhayi cha, indlela athathe ngayo izinto akuyona Nkosi yami ngoba manje usesipende kabi isikole sethu engazukuthi manje esikoleni, isikole esithanda udlame.

Iy'kole kufanele zenze kanjengoba zisuke zenza uma ngabe kuzoba nesifundo thizeni. Kube nesikhathi esihleliwe sokuthi abantwana babeseskrinini. Ukuze, kuzo kuzoba nendlela enempilo yokusebenzisa iskrini.

Amathuba omsebenzi akhandekayo, abantu bayakwazi ukuthola inzuzo ngokuthi baqashe iy'ndawo zokuhlala, babe ney'ndawo zokuhlala ukuze beqashise iy'vakashi. Imisebenzi isuke ikhona kubantu abasuke behlanza lezoy'ndawo. Abantu abasuke besebenza ey'tediyamu, bengomantshingelani. Abantu abasuke . Indima yezemidlalo isuke ivule amathuba amaningi, ikakhulukazi kubantu abafundele mhlampe ukuba abaqeqeshi.

Iy'nhlelo zokudlala ku-inthanethi zingakhuthaza ngokuthi abafundi batshelane ukuthi ena ngesikhathi esiwukuthi benze ukuthi bekwazi nanokuthi bekhumbuzane imisebenzi yesikole abayinikwe ekilasini. Futhi besizane la abasizana khona. Ukuze bezokwazi ukuthi beye kuthisha bebike ukuthi, benzile la, bahluleka lana.

Ukuthi uma izilibazisa, ingayeka ukunaka abanye abantu kodwa ibhekane nokuthi izele ukuzijabulisa yona kwi-inthanethi. Ngaleyo ndlela kungagwemeka ukuhlukumezana kanye nokugxekwa kwabanye abantu kwi-Inthanethi.